Yho, yho yho yho! Kwimeko enjalo ndingaqala ndijonge abantwana bam ukuba baphi, baphilile na apho bakhona, ndisindise umphefumlo wabo kuqala kunam. Into engayenza uba ndenze loo nto leyo, ndingaba ngumama onjani oqale ndiphumele ngaphandle ukusindisa impilo yam ndingazange ndijonge abantwana bam uba kwiikamere zabo bakwazile ukuphuma na emlilweni olidangatye ongaka? Impilo yam ayisoze ibe yimpilo epheleleyo ngaphandleni kwabo. Asoze ndikwazi utsiba ndedwa ndibashiye abantwana bam bekwidangatye lomlilo, kungamane nje ibe ndim ophuma mva kunokuba ndibashiye ngasemva. Bububomi bam obo.

Isikolo sethu sinawo umgaqosiseko kubafundi abakhulelweyo kodwa ndicebisa ukuba abafundi bafundiswe ngokukhulelwa. Ngoba abafundi abanintsi abayazi le nto bayaqhathwa ngabantu abangootata balale nabo bengazi uba kuzabakhona izisu emveni kokulala. Kunceda ntoni ukuthi sibe nomgaqo siseko ongenayo into oyilandelayo? Ngoba xa ngabe sicacisa uba kutheni kuthiwa xa ukhulelwe kumele uhambe uneenyanga ezisibhozo, uma ngabe singenza njalo abantwana bangaba nekamva eliqaqambileyo, lehle nezinga labantwana abakhulelwayo. Ibilicebiso lam ke elo ukwenzela abantwana bakwazi ukugqiba isikolo. Enkosi.

Yho, bayanceda kakhulu oonontlalontle nabazempilo xa ngabe siye ekliniki basihlole nezinye izinto. Ngoba exesheni elinintsi asizihoyi ezi zinto, uvele uthi lukhohlelo nje kanti into iyakwazi ukwanda yanele emzimbeni. Ndiyalikhuthaza kakhulu olu phulo loba xa sihamba sisiya kubona abantu abaxilongayo bakwazi ukusicebisa ukuba sijonge nezinye izifo.

Ndingamkhuthaza ugxa wam uma ngabe engafuni ukutya ii-ARVs ngoba elaa yeza liyanceda xa ngabe i-CD count yakho iya phezulu, iyathomalalisa ikwenze nakhona uba ukwazi ukuphila ixesha elide. Uba khona umehluko noko uma ngabe uthelekiswa nomntu ungasebenzisiyo ii-ARVs ngoba ubasegazini wondleke xa ngabe uzisebenzisa. So, ndingakwazi ukuthi ndimkhuthaze ugxa wam ukuthi ahambe aye eklinikhi ngalo lonke ixesha ukwenzela azokwazi ukuziphiwa ngoba azibhatalelwa zimahala and zizawunceda impilo yakhe ngapha koko. Enkosi.

Mna ndicinga uba izikolo zirayithi xa zifundisa abantwana uba bazikhusele xa bebelana ngesondo, ngoba thina singabazali kuba nzima ubabona aba 'ntwana uba sebesexesheni or ezingeni loba bakwazi ukuba babelane ngesondo. Kanti xa ootitshara bebakwazi ubachazela ezikolweni, bayakwazi uyenza into ethethwa ngootishala. Nditsho mna nakwaba bam xa ngabe ikhona into endibafundisa yona apha endlini abayimameli bhetere kunootitshara, ootitshara ngabona bantu abathenjwayo ukufundisa abantwana ezikolweni. Kodwa uba bengakhe bade babaxelele uba bangxami bangxamele lona eli sondo bayeke uba ngathi bayabakhuthaza uba mabalenze xa bebafundisa ngezikhuseleko lwazo. Ngoba umntana kumele agqibe isikolo phambi kokuba alale nomnye umntu.

Uxinzelelo luphawu lengqondo, lomzimba wethu. Lwenzeka xa ngabe umntu ethukile, umntu xa ngabe eshota ngokwasezimalini, umntu xa ngabe ethanda ucinga kakhulu aphathwe luxinzelelo lwezengqondo ngokwasemzimbeni.

Ukhathalelo lwempilo labucala lulungile kakhulu ngoba awumi imigca emide ulindile njengakwicandelo likarhulumente. Kwicandelo likarhulumente kufuneka ufike ngentsasa uyoma phaa umgca ngaphandle kungekavulwa, ugodola ubethwa ngamaqhwa. Kanti apha kwelabucala ungena ngexesha elifanelekileyo ufumane unyango, ufumane konke okudingayo uphume ngexesha elifanelekileyo, ungalindanga imini yonke.

Andiyiboni ukuba ingaba yintoni eyenza uba ndifune ukubanceda ngokukhawuleza. Ndizawulinda ndithethe nentokazi le ekwazi utolika ikhuphele kumama imtolikele. Okubalulekileyo ekumele ndikwenze kwelam icala kukuba nomonde ndibalinde bakwazi ukuva uba ndithini na, hayi uba kumele ndingxamele uba ndide ndigqibe. Hayi, ndicabanga uba yiyo into engenza ukuba ndifilishe kakuhle.

Mna ngokunokwam ndicinga okokubana if iiambulensi zingaba neeofisi zazo ezingadibenanga nezinye iiofisi, kube khona abantu ekubizwa ukuba bakwi-call center abenza ezi zinto kungaba bhetere ixesha lokuphendulwa kweefowuni.